Mimpfuno ya ku dya miroho leyi byariweke ekaya. I ku hlayiseka ka rihanyo, hikuva miroho leyiwani loko yi byariwile, a yi chelacheriwi swa swichelachelani swo fana na va ngo i ti-chemicals-i hi xinghezi. Leswi endlaku leswaku miroho ya le kaya yi va yi ri ya yi ri na vuntumbuluko, naswona yi sirhelela rihanyo ra hina. Xin'wana i ku va yi hlayisa ntikelo ra vutomi. Ndzi nga yi vula hi ndlela leyiwani, ku dya swilo leswi humaka eka misava leyi u yi tirhiseke eka yona swi pfuna ku hanya vutomi lebyi basisiweke naswona lebyi nga na vuxiyaxiya. .

Thekinoloji yi pfuna swinene eka vurimi hikuva yi endla ntirho wu va wu olova wu tlhela wu va wa xihatla. Hi switirhisiwa swa thekinoloji ku fana na timakina, tikhomphyuta na GPS, varimi va kota ku byala ni ku tshovela hi ndlela yo antswa. Thekinoloji yi tlhela yi pfuna ku vona swiyimo swa misava, maxelo, ni ku kula ka swimilani. Switirhisiwa swo fana na ti-drones swi pfuna ku hlola nsimu hi ku hatlisa. Hikwalaho thekinoloji yi tlakusa ntshovelo, yi hunguta ku ku tirha swinene naswona yi pfuna ku dyondza ngopfu hi vurimi.

Hi ku ya hi mina kumbe hi ku vona ka mina, ndzi nga vula leswaku mhaka yo fana na ya vurimi, yi fanele ku hlamuseriwa tanihi ntirho wa nkoka ni wa nkarhi wa sweswi. Xin'wani xa nkoka hi lexi vantshwa va fanele ku dyondzisiwa vutshila bya vurimi kusukela kwihi? Eswikolweni. Xin'wana loko mfumo wa hina wo kota ku ku endla mimfambiso yo fana na ti-project ta vantshwa ya vurimi.

Mintlhotlho leyi vurimi bya manguva lawa byi va ka na wona. Yo sungula ni nga ku, ku cinca ka maxelo. Mpfula yi teka nkarhi yi nga ni, ku hisa ngopfu, ku pfumala mali yo sungula bindzu. Yin'wani switirhisiwa swa thekinoloji leswi durhaka, hikuva van'wana varimi a va swi koti ku xava switirhisiwa swa thekinoloji leswi nga pfunaka ku tlakusa ntshovelo hikuva swa durha. Ku onhaka ka misava. Loko misava yi cheriwe ngopfu swo fana na ti-chemicals yi ghina yi swi onha misava, yi onha.

Va va famba va xavisa eswikolweni, eswibedhlele na le tikerekeni. Va tirhisa swivandla leswi hlanganaka na vanhu vo tala ku xavisa swilo swa vona, va xavisa hi ndlela door to door. Va xavisa lomu swiphazeni, va xavisa exikarhi ka ndyangu ni vaaki va le kusuhi, va xavisa eka vanhu va le tindhawini ndhawini ya vona, ku fana na le madorobeni lamantsongo kumbe emalokixini. Va famba hi baki va rhwele kwalaya va ka va ba tibele.

Ku hlamusela vutshembeki eka ntirho. Loko vurimi lebyi vulavulaka eka mindzilo yo hlayisa misava, swi hlayisa vutshembeki eka varimi. Va kota ku fikelela leswi nga ta va swona, kumbe leswi va pfunaka ku va eka vona.

Matitwelo ya mina eka mhaka leyiwani hikwalaho ka ku va ndzi tirhise mali yo tala swinene ku xava swibyariwa na manyoro hikuva, a ndzi ri na ripfumelo kumbe ntshembo leswaku ndzi ta vuyeriwa. Nkarhi wun'wani loko swi ta eka vurimi, a ku tirhi ku tirhi ntshembo kumbe ripfumelo. Ndza tirhisa ripfumelo ivi ri fika ri nga endli swona, so ripfumelo ra mina leswi swi ndzi nyika swi ndzi nyika dyondzo. Dyondzo leyikulu swinene ku ri ndzi nga tirhisi timali to tala, yin'wani a ndzi a ndzi yi veke ndzi yi ponisa leswaku, ndzi nga tshami ndzi kha ndzi lahlekeriwa hi mali. Swi ndzi nyika dyondzo ku ri nkarhi wun'wani, a swi n'wi ngo to famba hi ndlela swa vurimi.

Eka xiyimo lexiwani tanihiloko ni ri mufambisi wa purasi loyi a tirhanaka na masiku ya mpfula, ende pfula leyi a yi le ku yimeli. Xa mina lexi ndzi nga ta xi endla loko ku ri ni na WhatsApp group na vatirhi, hi ta bula ka ka WhatsApp hi kanelana hi mhaka leyiwani ku ri leswi xiyimo xi nge ta tani. Xin'wana ndzi nga tlhela ndzi tshama hansi na vatirhi va mina ni ku sweswi ma swi vona ku mali a yi le ku ngheneni, mara ndzi ta pfa ni kha ndzi mi hakela a ni nge tshiki ku mi holela. Mara mali ya kona yi ta va yi nga helelangi, mara ni ta va ndzi mi nyikile kwalaya hikuva sweswi a ku le ku ngheni ka mali.

Ku ri varimi va kota ku kambela maxelo lama endleke swi endla leswaku varimi va langutana ni swilaveko swa nkarhi wa sweswi. Ku cinca ka maxelo swi pfuna ku rhurha miganga ya vurimi, swi tlhela swi dyondzisa varimi hi ku hi ku tirhisa switirhisiwa. Xin'wana i ku ku cinca ka maxelo swi endla leswaku varimi va kota ku endla miganga ya ya vurimi hi ku hatlisa.

Ndzi nga vula leswaku ku nyika tihomu swakudya leswi engetelekeke leswi nga na ti-supplements. Loko byanyi byi nga eneli ndzi tshemba leswaku ku ti nyika swakudya leswiwa swi nga na ti-supplements, leswi katsaka ti-protein, na ti-calcium, na ti-prosperous na ti-vitamin, laha ku nga na b na a, swi nga tatisa eka eka ntiko ka ntiko. Ende xin'wani, ku tirhisa swakudya swa xiphemu leswi nga na balanced diet. Xin'wana na ku phamela na ku phamela tihomu hi nkarhi.

Van'wamapurasi lava a va tirhisi nkoka wa misava hi vutlhari, naswona a va tirhisi manyoro ya ntumbuluko. Naswona loko swi ta eka mati va tirhisa mati hi vutlhari. Xin'wana lexi xi nga va pfunaka i ku sirhelela misava leswaku yi nga lahlekeriwi, xin'wani ku tirhisa mbewu na swifuwo leswi lwaka ni mavabyi. Ku fana na loko va tirhisa misava hi vutlhari, va fanele va tirhisa misava hi endla leyi hi ndlela leyi nga vaviseki kumbe yi nga onhaki misava.

Van'wamapurasi lavatsongo va fanele va tiva leswaku ku pfumela ndhavuko i ndlela yo xixima rifuwo ra hina. Hi mhaka ku ri ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko swi tlhela swi kombisa ku xixima ndzhaka ya hina ni ku hlayisa rifuwo ra ndhavuko wa tiko ra hina. Ndzi nga nyika xikombiso like vana lava va va dyondza eka vona, va ta dyondzisiwa ku rhandza ntirho wa vurimi hi ndlela leyi hlanganisaka ni vutomi bya le ka vona. Xin'wani ku hlanganisa ndhavuko ni vuswikoti bya manguva lawa swi nga pfuna ngopfu. Maendlelo ya ndhavuko ma nga tlhela ma tirhisiwa swin'we ni vutivi bya le manguva lawa, leswi nga tlhela swi pfuna ku engetela mihandzu.

A ndzi ta hlamusela muthori wa mina ndzi ku, a swi a swi twile xana ku leswaku u ta va ku ri na xidzedze xa matimba. Ende ku ta ka mina entirhweni swi nga va ni khombo. Ndzi nga ndzi nga vutisa leswaku swi nga ka swi nga endli leswaku ndzi ta loko xidzedze xi ta va xi hundzile?

Swimilana leswi nga swi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula, ndzi nga sungula hi mavele. Mavele ma rhandza mati, swimilana swa mavele swi lava mati yo tala. Swimilana leswiwani swi va kahle eka misava leyi noneke. Mavele ma endla swakudya swo tala leswi pfunaka emindyangwini. Xin'wani i tinyawa. Tinyawa swi mila hi ku hatlisa loko ku ri na mati. Loko ku ri na mati swo fana na tinyawa swi mila hi ku hatlisa. Swin'wana i matapula. Matapula na swona swi lava mati yo tala.

Ndzi nga vula leswaku eka vantshwa ni nga va byela ku vurimi a hi ntirho wa vanhu va khale ntsena, i ndlela yo ti hanyisa. Loko munhu a lava ku aka bindzu ni ku sungula rifuwo. Namuntlha yi nga ta tirhisa thekinoloji vutivi ni tirhisana ku endla vurimi lebyi humesaka, u nga sungula hi ndhawu leyintsongo u kha hakantsongohikantsongo. Loko hi nga rimi hi ta dya yini? A hi voneni vurimi tanihi ntirho wa nkoka. Hikuva u kota ku ti endlela ntirho ku pfuna ndyangu ni ku aka muganga wa ka n'wina. Tanihi vantshwa hi na matimba a hi mati tirhiseni ku lunghisela vumundzuku bya hina.

Tindlela tin'wani ni nga ti vulaku i ku va va kota ku tirhisa ndhawu hi vutlhari leswaku va ku loko vo kota ku hlawula ndhawu ya doroba leswaku yi nga ngheni emahlweni emisaveni leyi tirhisiwaku rima xin'wani migingiriko ya vurimi emadorobeni na ku na migingiriko ya vurimi emadorobeni xin'wani i ku va va ku xixima na ku hlayisa mati ni misava xin'wani ku va na tirhisani exikarhi ka varimi na lava va tshama va tshama emadorobeni ku tisa swakudya swa ximunhu.

E ni nga vula leswaku swa antswa hi ku vuhlayiseki bya vona byi va byi ri kahle loko ni langutini ko va ku karhi wun'wani tindhawu ta hambana laha ni nga vona kona tiyindlu ta ku va ku va ta kona ku va ku ri tona to tiya swinene vuhlayiseki bya vona byi va byi ri kahle kasi kun'wani vuhlayiseki vuhlayiseki bya vanhu lava byi va byi nga ri bya mampela.

Vuvabyi lebyi hlaselaka swimilana masiku lawa byi dlaya hi ku loko ximilana xo ze xi hlaseriwa a xa ha koti ku kula naswona se swi ya hunguta na mbuyelo.

Ku na pholisi ya ku fikelela swo swo koteka leswi vuriwaka ku xilungu access to inputs kasi ku na pholisi ya mindhavuko ya timali ku na pholisi ya switirhisiwa swa technology no hundzuluxi.

Lexi a a ndzi ta xi endla a ndzi ta kuma ni tirhisa mhaka ya technology leswaku a purasini ku va na tikhamera ni tlhela ni tiyisa security ya mina ku ri darata ya mina a hi liya gezi ni vekela darata leyo tirhisa gezi xin'wani ni kuma na timbyana ni ti rindzisa tin'wani timbyana to fika vo ma five kumbe ten.

Ni nga vulavula hi hi lima kumbe Letsema grant programme ku endliwa hi DALRRD laha hi ku kumeka i nseketelo wa swilo swa vurimi input swo fana na swibyariwa manyoro switirhisiwa so loyi a faneleke ku ku endla i van'wapurasi lavatsongo lava endlaka tirho wa vutomi kumbe bindzu leritsongo lava nga rima makumu la munhu a la ku endla u fikelela u ya eka office ya vurimi ya xifundza xa yena la nga ta fika a kombela ku fomo i vi na na buku ya ku pfula tirho a humesa na na na na na vutivi byo komba mhaka ya ku rima na swifaniso leswi va nga ta va swi tekile.

Ku hisa ngopfu swi khumba njhani mhaka ya ku kula ka swimilana? Loko ri hisa ngopfu dyambu swimilana a swi koti ku kula hi ndlela ya kahle hi mhaka ya ku a a yi ali ku swimilana swi tirhisa dyambu leswaku swi kota ku kuma energy na ku kula na ku endla swakudya ma loko dyambu ri hisa ngopfu a swi koti ku endla karhi a swi a swi koti ku endla swakudya kahle swi endla ku n'wamapurasi van'wamapurasi swimilana swa vona swi nga kuli hi ndlela leyi faneleke hikuva swi kuma ngopfu dyambu.

Ku andza ka madoroba ku ndla leswaku ku lahleka ka misava yo rima hikuva loko madorobo madoroba ma kula hakanyingi ma teka masimu lama lulameke ku rimiwa xin'wani i ku ku tlakuka ka tsengo wa misava loko doroba ri tshinela etlhelo ka masimu tsengo wa misava wu ya emahlweni wu kula xin'wana i ku onha tumbuluko ni misava.

A hi swi tekeni a no sungula purasi leritsongo edorobeni mina lexi a ni ta kurisa xona a ni ta kurisa matamatisi na tinyala a ni ta ri lawula hi ndlela ya ku ni va ni ri na vatirhi lava faneleke.

Mhaka yo phasa tinhlampfi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini ku fana na ku tirhisa lexi xa i case net a ni munhu u teketela tihlampfi hinkwato u nga ha si yi chumu ende ku va tihlampfi tin'wana ti ya ku damu ri ya tihlampfi tin'wani ku tinhlampfi tin'wani u va u teketele hinkwatu na leti tin'wani a ti ri ready ti ri na swihlapfani ni swi onhaku leswaku tihlampfi gina ti hela ndhawu yeleyo tihlampfi ti nga ha kumeki lomu ti xavisiwaku madorobeni va nga ha koti ku stock-a hi mhaku se ni tihlampfi ti teketele hikwato .

Hi ku vona ka mina swirhapa swa vaaki swi nga antswisa njhani vuxaka exikarhi ka swirho swa vaaki loko va kota ku byala leswi vanhu va lavaku swona va swi kuma hi nkarhi wa kahle swi ta papalata mhaka ya ku vanhu va huma va ya ehandle na emutini ku nga pfumaleki xixevo.

Ti-insurance titele mara me ni tiva ngopfu liya Santam Agriculture, yi dume eka varimi vabindzu lerikulu kambe na vamapurasi van'wani va sungula ku yi tirhisa ku va ni Agriculture Insurance packages yo hambanahambana. Ka ti yin'wani i Land Bank Insurance Company, LPIC yi fambisana swinene yi fambisana swinene ni Land Bank. Yi tamele varimi lava koxakU mali ya xikweleti leswaku va kuma nhundzu ku switirhisiwa swa vurimi yi nyika inshurense ya swiluva swiharhi na tiyindlu ta vurimi.

Xana u nga va kucetela njhani leswaku va tirhisa tikhemikhali ti nga ri tingani? ni nga va kucetela leswaku a va tirhisi tikhemikhali leti faneleke leswaku va ta kota ku vuyeriwa na vona va nga ti va nga ti tati ngopfu tikhemikhali letiwani hikuva ti ta va va ti tata ngopfu ti ta va onhela swimilana a ti lavi ku tatitiwa ngopfu ti lava va ti tirhisa kahle va va landzelela na rihanyo ra vanhu.

Loko vanhu vo tala va endla vurimi bya le madorobeni xi ta kota ku ri loko a ku nge a ku nge vi na ku pfumaleka ka ka swakudya xin'wani swi ta khumba sirhelo wa swakudya leswaku swakudya swi tava swi tele leswi loko ku laveka swa so vanhu va ta kota ku ku xi fikelela vanhu swakudya va ta kota ku swi fikelela hi tsengo wa kahle.

Eka nsimu ya mina ni ta va ni byarile mhaka ya miroho xipinichi na ti-carrots-o swakudya leswiwani swi basini swinene swi na rihanyo ra kahle a ku na tikhemikhali hi nga ti tirhisa naswona hi yo chela leswa i na ni ya ya tihomu.

loko misava yi tlheriseriwa eka vinyi va yona xana vinyi va yona va kota ku yi tirhisa ke naswona va na swilaveko swa ku kota ku yi tirhisa hi ku leswaku misava yi ta tlheriseriwa eka vinyi va yona va tlhela va nga yi tirhisi nakan'we swi ta yisa ikhonomi ya hina ehansi.

Milawu ya vurimi ya ndhawu ku va ni pfuna eka ku tirhisa misava hi ndlela leyi faneleke ku sivela ku onhiwa ka misava hi vugevenga lebyi fanaka na ku tirhisa swidzidziharisi leswi nga fanelangiki, xin'wana milawu milawu ya ku avanyisa tindhawu ya vurimi, tindhawu leti pfumeleriwaku ntsena ku rimiwa ya tiyindlu ya tiyindlu ku pfumelela ku aka tiyindlu ntsena ku nga rimiwi kambe ku nga endliwi bindzu loko swi ta eka timfanelo ta mati endhawini, ku cela midzinga ni nsimu, ku khoma mati eka milambo tinsimu tinsimu kumbe mati ya le hansi ku tirhisa mati eka switirhisiwa swo tanihi swigodo.

Loko kokwana o va a ndzi nyikile nsimu lexi ni ni nga xi byalaka ni vona ku ri ni nga xi byalaka tinguva hinkwato ni vona ku ri matamatisi, matamatisi ni nga ma byala tinguva hinkwato hi ku matamatisi mo ti lavela mati a ma ze ma karhata matamatisi mo lava mati, so loko ndzo kota ku byala matamatisi ende matamatisi i bindzu lerikulu matamatisi ya famba swinene ya na mali.

Makhombo ya tisisiteme to biha to hlayisa mati eka ka van'wamapurasi tisisteme ti nga tsandeka ku hlayisa mati emisaveni leswi endlaka leswaku mati ma huma hi ku hatlisa, swin'wani leswi endlaka ku mirhi yi fa loko ku nga va na mpfula nkarhi wo leha xin'wana lexi nga humelelaka, ku khukhuriwa ka misava loko mati ma nga kongomisiwangi kahle ma nga khukhula misava yo tala swi vanga ku hela ka ndzhaka leswi vitaniwaka soil erosion hi xilungu.

Ina ku nwa ka vanhu ni swiharhi mati lama nga basangiki ma nga vangela mavabyi naswona swiharhi swa le mapurasini swakudya swa le swi lava mati lama baseke swinene, ku tirhisa mati eka vurimi loko mati ma thyakise hi swidzidziharisi swa dlaya swi milana kumbe ku swi tikisela timbewu ku hluma, mati lama nga basangiki ma nga nghenisa mavabyi kumbe switsotswana etinhundzwini.

Xiboho lexi ni nga xi tekaku leswaku purasi ra mina rifuwa yini, purasi ra mina ri fuwa tikhavechi na matamatisi naswona laniwani ku ku na tiyindlu leti vatirhi va nga ta tirha va nga ta tshama eka tona naswona a ku na gezi naswona purasi leriwani ri biyeriwini a ku na xo biha xi nga xi nga va chavisaka naswona ku na tikhamera leti ti nga kona kasi ku na timbyana.

Vatirhi va le mapurasini va fanele ku kuma masiku masiku yo wisa hikuva va na ti-labour rights hikuva loko ku ri u ri mutirhi i fane i va i ri na masiku yo wisa i kota ku ya pfuxela maxaka kaya na ku ya aka ndyangu na swin'wana na swin'wana, swi fanele swi fanerile ku va va na masiku yo wisa hikuva na vona i vanhu naswona va na ti-rights loko va ri vanhu.

I ku i ku landzelela swiletiso swa vona hi ku hetiseka emasikwini yo byala va sungula va endla va tirhisa tinguva ku cheka na ku landzelela ku ri eka siku ra so maxelo ma ta va ma tshami hi ndlela ya njhani naswona swi ta endlisa kuyini va sungula va va lunghiza swilo swa vona before.

Ndlela leyi ni nga ni ni nga yi hlanganisa i ndlela ya ya drip irrigation hi mhaka ku loko ni langutisini eka drip irrigation, drip drip irrigation ya saver mati swinene naswona drip irrigation a yi nge lavi ni va na vatirhi vo tala hi mhaka ku ri e drip irrigation ta va yi kha yi endla ntirho wa yona lexi vatirhi va nga ta va va kha va xi endla i ku cheka ku mati ya fikelela eka swimilana hinkwaswo na.

switshunxo swa eneji leyi pfuxetiwaka swo fana na dyambu na dyambu na swa tirha swinene eka eka van'wamapurasi hikuva swi endla leswaku swimilana swa vona swi hatla swi kula hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu, swimilana swa vona swi hatla swi kota ku endla swakudya swimilana swa vona swa kota ku kula swi ya mahlweni va kota ku ku hatla va kota ku tshovela.

Maendlelo yo lawula switsotswana i ku va ku ku tirhisiwa i ku tirhisiwa leswi swi nga dlayiku switsotswani hi mhaka ku ri loko ko ka swimilani loko chelacheriwa leswi swi dlayaku swimilana swi ta endla ku vulombe byi nga ha inani swona.

Ku ni ri munhu tanihiloko ni ri munhu loyi a kumekaka eswitandini misava ya mina ndzi nga yi lulamisela njhani ni nga kuma swo fana na na quva ni nga ni ya nusa quva leri ni nga ta ri chela emisaveni ya mina ni mikisa quva leriya na misava, swi ta endla ku misava ya mina yi va kahle loko se ku byaliwa yi va kahle.